Go ka itumedisa ebile go ka dira gore le batho ba ba dutse tiriso.

Ee, ke nagana jalo. Ke nagana gore go siame gonne ba ka se tshamekele kwa ntle ba ya go itlatsa mo ikonoming ya rona e re .

Netshameko ya mo inthaneteng e ka go ama jang fa o ne o tshameka? Ke motshameko ofe mo inthaneteng o leng wa gago wa .

Ke motshameko wa chess gonne o go ruta gore o tshwanetse gore o nagane jang, o nagane motsamao wa gago o o latelang jang, o go fa nako ya gore o inagane ebile o competitive thata ga o tshameka le motho o o itseng.

Mo nakong e e fitileng, re ne re itse gore metshameko e mentsi o ka e tshameka ka laptop kana yone PC, ga jaana ga fela o na le smartphone kana o na le yone tablet o ka tshameka motshameko mongwe le mongwe o o batlang go o tshameka.

Gore o tshameke motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka founu kana yone smartphone, o tlhoka laptop kana yone PC le tablet mme metshameko e e tumileng thata mo founung ke Netflix, kana yone Facebook le tsone tse re di itseng jaaka chess o kry-a o e tshameka mo founung mme ga fela o na le internet data.

E tlhoka data gonne o tshwanetse gore le batshameki ba bangwe ba o tshamekang le bone, ke ka moo tlhokang data.

Ke ka gonne data ya maitsiboa e kaone ka ditlhwatlhwa ebile batho ba le bantsi ba robetse ka nako ya maitsiboa, ga go ka ke go a nna le pharakano e ntsi.

E thusa gore o kgona go ikhutsa ga o tswa tirong kana sekolong, e kopanya batho ba le bantsi ebile e dira bophelo bo nne botlhofo thata?

Ke go senyega ga tshedimosetso, go senyega ga nako le go feleletsa o nna thata o le mo go yone kana yone addiction le go dira gore go nne le dintwa kana o ka e tlhalosa o re cyber bullying.

E o go tlhoka go reka data kana yone le go ka sokodisia ke mafaratlhatlha kana yone internet kgotsa network, le go sa nne le difounu tse di maleba kana tsone dilwana tse o ka di dirisang for go tshameka yone metshameko eno ya inthanete.

Ke yone Facebook kana WhatsApp gonne go na le batho ba le bantsi ba e leng gore ke lemogile gore ba dula nako e telele ba le mo go tsone kana ba addicted le nna ke le mongwe wa bone.

Bokotsi ba metshameko ya ileketeroniki ke gore go nna le kgatelelo e le ntsi ya menagano le gore batho ba le bantsi ba feleletsa ba itebala ebile ke nagana gore e ama metshameko ya namana ka gonne batho ba le bantsi ba ikgatholosa, ba lebeletse yone e ya cell phone.

Ke gore ba nne ba ikhutsa kgapetsa-kgapetsa le gore ba seke ba tsena mo metshamekong eno ya inthanete ka megopolo e le mentsi ya gore selo sengwe se tla ba tswela mosola, go le gantsi metshameko eno ya internet e dira motho maikutlo le gore motho o feleletsa a sena yone privacy.

Ke gore, ga o tlola-tlola kana o tlola ke ga o katisa mmele ke nngwe ya dilo tse di katisabg mmele ka jalo o ka se dule o lapile kana mmele o le botlhoko and-e seno se thusa gore go nne le kitlang magareng ga batho ba ba farologaneng.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao gonne bana ba itumela ga ba ntse ba taboga ba ya kwa le kwa ebile ba itumelela ga ba tshameka le ba bangwe ba sa tshameke ba le esi.